Nako ya me ya ntlha ke pagama sefofane ke ne ke ikutlwa ke opelwa ke boitumelo le kgatlhego, ke ne ke tshaba ka fa tlase mo tshimologong. Mme ka nako e e tshwanetseng ke simolola go itumelela ke fofela kwa Durban e le lefelo le le rategang ka mabopo a lewatle le metshameko go fofela go ne go le ka potlako ebile go nthusa go bona mafelo a mantle le go ithuta ka setso sa naga eo. Ka kakaretso boiphitlhelo jo bo ne bo itumedisa thata ebile bo ntshidisa maitemogelo a mantle.

Ee toro ya me ke go pagama sefofane ka gonne ke batla go bona mafelo a mantle a lefatshe. Ke tla rata go nna mo fofaneng fa ke le mo godimo, ke lebelela tlase mme ke itumelela ponelopele. Le fa go ntse jalo ke tlhaloganya gore batho ba bangwe ba ka tshaba go fofela ka gonne go tlhokega boitshepo jo bogolo. Ba ba tshabang ka nako e nngwe ba tshaba go tloga godimo lebelo la sefofane kgotsa go tlhoka taolo ya go fofela, mme nna ke ikutlwa ke itumetse fa ke le mo fofaneng ka gonne go nna le pono e kgatlisang le boiphitlhelo jo bo ikgethileng.

E tshwanetse go simolola ka go reka di tekete tsa sefofane go tswa mo nageng ya rona go ya Nigeria, go botlhokwa go netefatsa gore o na le pasepoto e e siameng le visa fa go tlhokega. Fa tsena mo boemelong jwa sefofane o tshwanetse go tsamaya le ditaelo tsa polokego le go fologa mo setulong sa gagwe. Fa a fitlha kwa Nigeria o tla bona batho ba ba amogetseng ba mo thusa ka dipotso le go tsamaya le ditlhotlhwa tsa gagwe. Ka jalo kgato ka kgato a ka kgona go fitlha kwa nageng ka polokego le go itumelela boiphitlhelo.

Ka gore tiriso ya dibese mo toropong ya me e thusa batho go tsamaya go ralala toropo ka bonolo. Ke rata gore dibese di le gantsi ebile di fitlhelela mafelo a mantle, le fa go ntse jalo ke sa rate fa dibese di tserwe ke nako e telele pele di goroga mo lefelong la gore di tlhabane le batho. Gape ka nako e nngwe go tlatsa ga batho mo dibeseng go dira gore go nne le kgatlhego le go ikutlwa go le kotsi. Ka kakaretso dibese di botlhokwa mme go tlhokega gore go le tsamaisano e e tlhamaletseng.

Go reka karata e e botlhale kgwetlho ya ntlha ke go tlhaloganya mokgwa o dirisiwang, ka nako nngwe tsamaiso ya ileketoroniki ga e dire sentle mme go dira gore go rekwe go fele fela. Go ka nna thata go netefatsa gore madi a me a rekile karata sentle. Fa go na le mathata a thekenoloji go tsaya nako go batla thuso mo ofising ya khamphane. Lefa go ntse jalo fa o tlhaloganya botlhokwa karata e e botlhale e dira gore go tsamaya go nne bonolo.

O nna mokgweetsi yo o siameng wa bese fa a tlhoma tlhokomelo mo bathong ba bangwe, go botlhokwa go iketleletsa le go se kgoreletsi batho mo beseng. Bakgweetsi ba dibese ba thusa go boloka batho ba sireletsegileng le go fitlhelela mafelo a bone ka nako, ba laola go tsena le go tswa batho mo beseng, Ka gone mokgweetsi yo o siameng o dira gore boiphitlhelo jwa go ya ditirong bo nne bo le monate.

Fa go nale le seteraeke e go ka nna le dikotsi tse di jaaka go latlhega ga batho mo dibeseng, batho ba ka tswa ba lemiwa go nna mo tseleng ka nako e telele. Go ka nna thata go fitlha tirong ka nako le go dira gore tiriso ya letsatsi e fetoge. Batho ba bangwe ba ka latlhega kgotsa ba tsenwe ke kgelelo ka ntlha ya seteraeke. Ka jalo seteraeke se amega botshelo jwa batho ba ba yang tirong le boitshwaro jwa letsatsi le letsatsi.